Ndingafuna ukwazi ukuba le mali izokhutshwa ukuze izohlawulwa zizithuthi izawunceda njani ekuphuhliseni uqoqosho loMzantsi Afrika. Ewe, izawunceda ngokunciphisa itrafikhi kodwa yintoni enye ezawunceda ngayo?

Iingxaki endiye ndijamelene nazo kukuba abakhweli bangazazi ukuba bayaphi. Ewe, akuyongxaki ungazazi uba uyaphi kodwa kubalulekile ukuthetha usangena emotweni uba awuzazi uyaphi ukwenzela uzowunceda ndikuncede okanye ndikubizele ebakhwelini. Into ekungafunekanga kukuba uthule kodwa awuzazi uba uyaphi.

Andicingi uba ingangumbono omhle lowo uba izithuthi zibe nendlela zazo zodwa eMzantsi Afrika. Kutheni ndisitsho? Loo nto ingabangela impixano phakathi kwezithuthi kunye nezinye iimoto. Loo nto ingenzela uba kungavanwa eMzantsi Afrika ngoba abanye bazozihambela kwayabo indlela, abanye bazihambele kweyabo indlela kwaye aba bahamba kwindlela le, bangafuna uyohamba kule yezithuthi. Loo nto ingadala impixano nje.

Ndicinga kufuneka uzilungiselele ngokwasengqondweni xa uzohamba ngenqwelomoya ukuze ube kwisimo esirayithi.

Ndingenza irhanga encinci apha ngasemgaqweni wemoto apho bazoziva bekhuseleke khona xa behamba.

Injongo yee-toll gates kukuqokolela imali yokulungisa iindlela, imigodi , ukupeyinta imigqa nokuqinisekisa ukhuseleko kubasebenzi bendlela.

Eyona nto ibangela abaqhubi abanintsi bangayithandi ukufaka ibhanti bathi ibhanti libahlalisa kabuhlungu okanye alibonwabisi ibhanti. Yiyo loo nto bethanda ungalifaki.

Ndingabuyisela umqhubi itshintshi yakhe okanye imali yakhe ngokuba nam ndingathanda xa ndenze impazamo, ndibuyiselwe imali yam.

Ewe, ndakhe ndenza into enentsingiselo eteksini. Kwakukhona umkhweli owayelahle imali yakhe, wayiqaphela seyingaphakathi ukuba uyilahlile. Ke mna ke ndaye ndambhatalela itekisi. Loo nto leyo yathetha ukuba kum ndinobuntu and iyakwazi unceda umntu. Nam ndingathanda xa ndihlelwe seso sihlelo ndincedwe ngomnye umntu.

Into eyenza abaqhubi abanintsi basilele ekugcineni iimoto zabo kwimeko efanelekileyo kukuba bayabalekisa okanye yindlela abaqhuba ngayo iimoto zabo.

Izinto endizoziphatha xa ndizohamba uhambo lwam olude ngamanzi, yingubo encincane kuze ndingazugodola ebusuku ukuba ndizawuhamba ebusuku, kunye neziqhamo.

Into endiyithandayo ngalo msebenzi kukuba xa uqhuba ebusuku uqhuba kwindlela epholileyo kuba azikho iimoto ezininzi kwaye xa udiniwe, uyakwazi umisa kwigaraji ekufutshane uphumle.

Into eyenza iingozi zeemoto kukubalekisa kweemoto, kukuqhuba kwabantu abadiniweyo. Enye into yokugqibela ngabantu abangakwazi kakuhle ukuqhuba.

Ewe, zikulungele ukuba abantu abadala okanye abantu esebekhulile bangazisebenzisa izithuthi kuba bayakwazi uncedwa ngabaqhubi, bangene ezimotweni.

Molo, igama lam ndinguSasa, ndihamba kuhola wendlela uN one. Ngaphambili kwam kukho iloli ene-number plate ethi ihamba ngesantya esiphezulu kwaye ivalela imoto, ndinoloyiko loba ingadala ingozi.